Ditaba re di thola seyalemoyeng le televisheneng, ke moo re tholang ditaba. Le marangrang monana a di-internet-eng le difounung, re di thola moo. Ha ho sa tshwana le kgale moo ne re sokola ho thola ditaba.